Aa ka setsong sa rona ho re ba hloke. Ha re no kgona ho ba hlompha ka ha setso sa rona se re na ha hona mosadi ya ka busang monna. Ebile ha re no kgona le ho ba hlompha ebile kapa ho ba bona ba lekana le banna. Ka ha ba kgona hore ba buswe ke basadi.

Ke tlo pheha setjhu sane sa ka se ke se ratang haholo, se ke se kopanyang le sopho yane ya knorr. Mokgotsi ke re ke tlo pheha dijo tsena tse mebalabala. Ke tlo pheha mokopu ke tlo pheha beetroot, ke tlo kenya nama ya setjhu sena sa ka se se ikgethileng haholo. Ke tlo kenya di-salad.

Ke nke ke bone bana bano menahano ya bona e se sa sebetse hantle. Ba ba ngata ba bona maphelo a bona a senyeha. Haebe e ne e le motho ya tswetseng pele bophelong, ntho tsohle tsa hae ekare di ya tloha ho yena. E ba motho ekare o na le kgatello ya maikutlo. O kena, o itiela ka hare ho jwala. O itiela ka hare ho dithethefatse. Bophelo ba hae ba senyeha.

Ho bolela hore moshemane e ba monna. Ho tloha ho etsahala taba ya hore moshemane a ye lebollong, a kgutle e le monna.

Dijo tsa setso di re hopotsa hole kwana moo re tswang teng, moo re holetseng teng. Ho ne ho sa jewe dijo tsena tsa di-take away. Ho ne ho jewa dijo tsa setso. Ho ne ho jewa ditlhakwana, ho jewa madombolo, ho jewa mahobe, ho pheuwa dinama tsa dinku. Ho jewa ha monate.

Ka setso ka letsatsi la Sontaha ho phehwa dijo tsa setso, tse nang le le mofuthu. Tse etsang malapa a kopane. Ho pheuwa bohobe, ho pheuwa dijo tse fapaneng. Ho pheuwa mokopu, ho phehwa beetroot, ho phehwa nama. Bo ntate ba jella kantle ka hara sekotlolo se one, ba thabela dijo tsa tseo ba di fuweng. Bo mme ba jella ka tlung. Sontaha seno e ba Sontaha se monate. Ho entswe le mahlehu a bona a setso, e leng Moqombothi.

Matona a kgona ho dula le Morena wa bona fatshe ba mo hlalosetse ha etsa ntho e mpe. Ba kgona ho mo fa dikeletso bakeng sa ho busa setjhaba sa hae. Ba kgona ho mo fa dikeletso tse ntle mabapi le ho busa hantle setjhabeng sa hae.

Mekgwa le ditsela tseo ditaba tsa mahadi di etswang ka teng. Ke nahana hore di etswa ka tsela e nepahetseng. Hobane lethabo le moo ha ho ntshiwa mahadi. Malapa a mabedi a kopana, e leng ntho e ntle. A thaba, a etsa setso sa bona ka tsela e nepahetseng.

Mme ne ke botsa hore na ke batla ho etsa teboho ya badimo. Ke batla ho leboha badimo ka mosebetsi ona o ko o thotseng. Ke ne ke botsa hore na ho tlo hlokahala hore ke reke dintho tse feng? Kapa yona mehato e ke tlamehang hore ke ikuke hore mosebetsi ona ke batlang ho etsa o tswele pele ke eng?

Re ka ba bolella hore ba ye internet-eng. Ba batlisise haholwanyane ka ho pheha dijo tsa setso. Hore na dijo tsa setso di pheuwa jwang.